Ukuthi izivakashi zikhululeke, uzamukele kahle epulazini, uy'tshengise ukuthi ipulazi lisebenza kanjani futhi epulazini ikuphi okuhle nokubi enibhekana nakho epulazini.

Bafundi, izinhlobo zezitshalo okungenzeka kakhulu zitheleleke ngezintuthwane, amaklabishi, amazambane, isipinashi. Yizo izinhlobo zezithalo zezitshalo ezingatheleleka ngey'ntuthwane. Okudalwa yini na? Okungadalwa ukuthi, usuke ungawufakile kahle useyili okhava ingadi yakho. Lokho kuzodala ukuthi kube ney'ntuthwane futhi ingadi yakho uma ungay'nakekeli kahle, lokho kuzodala ukuthi kube ney'ntuthwane ey'zotheleleka engadini yakho zimoshe iy'tshalo zakho. So, kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi siyinakekele ingadi.

Ngokubona kwami kubalulekile ukuthi ulwazi lwasendulo ludluliselwe kubantu abasha, ngoba izinto izinto zasendulo zazonga kakhulu kune zinto esezenziwa manje. Futhi kudala abantu bakudala babekwazi ukonga. Ukonga kanjengasesikhathini samanje, esikhathini samanje akusafani esikhathini sakudala. Esikhathini samanje, abantu bamanje bayazilambisa kanti esikhathini sakudala kwakungalanjwa esikhathini sakudala. Babengalambi abantu bakudala babeya engadini. Kanti thina esikhathini samanje, hhayi abantu abakuthandi ukuya engadini bavele babone ngathi phansi.

Uma ngibuka enkathini yokukhuliswa kwey'tshalo ezayo, nginamathemba okuthi, umuntu uma enengadi, uma ulima, yenza isiqiniseko sokuthi ingadi yakho uyayinakekela ngaso sonke isikhathi. Khona uzovuna iy'vuno ezintsha ezinhle futhi oyithandayo. Futhi kubalulekile ukuthi siyinakekele ingadi, kanjengoba iyinto ezokusuthisa, futhi ibalulekile esikhathini samanje. Koda-ke abantu abaningi abanye abakuthandi ukuba nengadi. Koda nje ngicabanga ukuthi kumele sikunakekele, siyinakekele ingadi futhi siyithande, futhi siyidlulisele nakwiy'zukulwane ey'zayo.

Iy'hlobo zezitshalo ey'faneleke kakhulu ukuqandisa, izaqathi. Iy'faneleke kakhulu ukuthi uziqandise ngoba ziyashesha ukonakala. Namazambane, kumele nazo ziqandiswe ngoba ziyashesha ukonakala. Utamatisi, mele nawo uqandiswe ngoba uyashesha ukonakala. Ubhatata, mele nawo qandiswe ngoba uyashesha ukonakala. Ugreen pepper, nawo kumele uqandiswe ngoba uyashesha ukonakala. Nesipinashi, naso ngicabanga ukuthi kumele siqandiswe ngoba hhayi siyashesha ukonakala uma sizohlala isikhathi eside singaphekwa.

Ukuvikela isikhumba, ukuthi gcina isikhumba sakho siphilile ngaso sonke isikhathi. Ukugcina isikhumba sakho singahlala singahlalwa amagciwane, nokuthi nje ngaso sonke isikhathi uma umuntu kumele ugcine isikhumba sakho sinakekelekile. Usinakekele nje isikhumba sakho uy'thande. Futhi wenze isiqiniseko sokuthi isikhumba sakho usigeza njalo, noma kathathu ngosuku. Khona nje uzogcina isikhumba sakho sivikelelekile. Usebenzise izinto ezi-right ebusweni bakho, ngoba kakhulukazi ubuso buyashesha ukuzwela. So, isikhumba sakho kumele sihlale nje sivikelekekile.

Eyi ukukhiqizwa kokudla kuvele kuhambe kancane ngoba izinto ey'suke iy'tshaliwe, iy'tshalo zisuke iy'suke iy'ngasawatholi amanzi, zisuke iy'ngasaniselwa. Iy'tshalo ey'ningi ziyaphazamiseka, zingabe iy'sakhona ukuthi iy'qhubeke iy'khule kahle kuze kuvunwe, kungabe kusavunwa. Mese imindeni eminingi iyalamba imindeni ephila ngokutshala ayikhoni ukuthi ihambe iyovuna ngoba isuke isimoshelwe yisomiso. Nanokuthi iy'tshalo zabo abasuke bey'tshalile zisuke sey'thole isomiso. Amanzi amanzi, iy'tshalo zabo zisuke zingasay'tholi.

Hhayi bo, Into engangijabule . Futhi nje ngumuntu-ke mina otshengisayo-ke mayejabula. Ngiyaye ngijabule nje uma ngithola isipho engisuke ngingasilindele. Ngavele nje ngajabula, ngakhohlwa nanokuthi ngangiphatheke kabi ngalolo suku ngajabula njengengane encane ethole uswidi. Ngangingeve ngijabule we, ngajabula Nkosi yami, ngoba kwajezi lelo kwangase ngifisa ngabe sekukusasa ngivuke ngiligqoke, ngoba bangilethela lona ngey'khathi zantambama. Ngangingeve ngijabule ngejezi lami abangipha lona Nkosi yami, ngagxuma gxuma.

Uma sey'khulile iy'tshalo zethu, ngiphe abashoda ngokudla futhi, singazama ukuthi ena senze ibhizinisi lokuthi sifakele iy'toro ey'nkulu. Mese imali esizobe siy'thola lapho siyibuyise emphakathini. Futhi ikakhulukazi laba abahlwempu, singapha bona kakhulu imali. Sixhase futhi amabhizinisi abo. Indlela yokubambisana futhi nje, umphakathi ungahlanganyela ukuthi kushitshwane ngamaviki ukuthi obani abazonisela iy'tshalo kuleli viki, obani abazonisela kwelizayo, kanjalo kanjalo kanjalo kanjalo. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela esingabambisana ngayo.